Ukwenza isiqiniseko sokobana omunye uyapha omunye ithuba, kobana athule umbono wakhe, ngaphambi kobana naye athule wakhe umbono.

Angenza isiqiniseko sokobana nithatha intambo yokumrhelebha bona aphume ebungozini.

Iye, ngicabanga bona ukujovela i-COVID-19 kwenze amagulo amanengi khulu bona agongobale.

Abonesi ngibo ekumele basele umtjhoga ntanzi, ukuqinisekisa bona ngewamambala.

Amarherhetjha ngilokhu okusetjenziswa mumuntu obhujelweko ukususa amarhume.

Isikghopho sihlahla esitjaliwe ngejarideni, ongasithatha usisele lokha nawufuna ukuhlanza igazi.

Iinhlahla zomgunyathi, zibonakala nge-expiry date. Ezinye zazo, ngephepha elingaphandle elingafani naleso ekungiso samambala.

Incamo sihlahla lesa osiselako lokha nawugulako, nawuphethwe mgomani nalokha nawungazizwa kuhle.

Abantu abangatheleleka lula ngobulwele lobu be-TB, ngilaba abangazihlolisiko lokha nabazizwako bangasi sebujameni bepilo.

Kuyawusiza khulu, ngombana abantu abanengi namkha abambadlwana abatheleleka kezamagulo, babantu besilisa, abobaba. Nakungaphatha bona, besikhambele phambili, badose phambili, kungenza isiqiniseko sokobana nabomma bathathe amagadango.

Iye, kubenza bazikhakhazise ngalokhu ebangikho. Ngobuntazana babo, nangobutjitji babo.

Asikho isidingo sokobana umbike emapholiseni, ngombana yena uzama ukuthuthukisa ibhizinisi lakhe. Wena into ongayenza, nongayitjheja kukuthi ungathengi iinhlahla noma kukuphi.

Ukuba sidisi ungakahleli kungenza bonyana umntwana angatholi koke okuzabe kudingeka lokha nasele abelethwa.

Iye, ngombana eenkolweni ezinengi bayathumela abantu bezepilo, abantu abanelwazi, abafundisa abantwana beenkolweni ngembeleko.

Kurhelebha.

Abantu esitjhabeni ngibo ekumele bakhuthaze iintandani bona zisebenzise iinkhandelambeleko, nabantu emtholapilo, abonesi.

Angivumelani nakho, abantu abanalwazi elaneleko ngobungozi obukhona bomlilo.

Kusiza abafundi bonyana badle ukudla okunepilo, okuzobapha amandla ekufundeni.

Ngokumqwayisa bonyana atjheje izinto ezingagcina

Ngokwenza isiqiniseko sokobana abakhulumi izinto ezingathikameza umndeni.

Lesi ekungasiso isihlahla samambala, senza bonyana umuntu agule ukuya phambili. Asifani nalesi isihlahla samambala, esilapha umuntu.

Ukubona bonyana umtjhoga uyaberega kwamambala, kulokha lokha ngemva kwama-iri uzizwa sewungconywana.

Angakghona ukuthutha abantu abalithoba, labo abasahlelwe ziinkhukhula.

Iye, kungaletha umehluko omkhulu, ngombana bokutholakala bayimbumba, bahlezi endaweni eyodwa.

Benza isiqiniseko sokobana umuntu bayamfutha, bamupha neendayelo ezifaneleko, ezizomrhelebha bona azizwe angcono, amqemani, aphile khulu.

Kulokha ubikela abezimu, labo abalalako namkha abaleleko.

Kukwenza isiqiniseko sokobana woke amafesidiri wekoloyi avalekile.

Yisihlahla leso osithola eenyangeni lokha nawufuna iintlantla, izinto zakho zivuleke.

Iqude nengoma ngezinye eziqakathekileko.

ngilesa seputjana, leso osikhothako.

Awa, angivumelani. Amaziko weencimamlilo la ngihlala khona akaneli ngendlela ekumele abengakhona.

Angivumelani, ngombana kwenziwa isiqiniseko sokobana woke umuntu, imbadlwana yabantu basithenge ngombana bayazi bonyana ngesentlantla.

Iye, ngiyavumelana nakho. Kwenziwa kukuthi isibalo sezakhamuzi emaplasini siphasi khulu.

Angivumelani nakho, ngombana imijovo ye-COVID-19 ngiyo eyehlise izinga lokugula namalwele.

Ngesinye sesihlahla esisetjenziswako lokha nawumumuntu ongalaliseki ebusuku, uphilelwa phakathi kobusuku. Ngiso esikurhelebhako.

Mumoya omkhulu, okhamba nezulu, orhurhula imizi, neentjalo nemithi.